Eyona ndlela iyiyo kukunxiba impahla endilisekileyo njengelokhwe egquma umzimba iyofikelela emaqatheni ndithwale entloko ndize ndinxibe ngendlela ebonisayo ukuba ndiyayihlonipha into eyenziwayo.

He mhlobo wam, ndicela njengoko siza kungena apha endlini ukuze ukwazi ukubonisa imbeko kubantu abakhoyo, ndicela ze wothule umnqwazi okunxibileyo. Kuba apha endlini kukholelwa ukuba ukuze umntu abonise imbeko kufanele angathwali entloko.

Abantu abenza iimpahla namhlanje baye benza into yokuba iimpahla zesintu zibonakale kwizinto abazithungayo. Ngoko xa bethungela abantu abangootata bayakwazi ukubenzela mhlawumbi iibhlukhwe eneprinti yokubonisa isiNtu.

Abathungi baye bathunga iilokhwe ezinxitywa kule mihla baze bazifake iipatheni okanye iiprinti zesiNtu ukuze oomama bakwazi ukunxiba iimpahla ezifanelekileyo zale mihla zibe kwangaxeshanye zibonisa isiNtu.

Umnyhadala othile endinokukhetha ukuya kuwo ngumtshato. Emtshatweni ndinokunxiba ilokhwe eneeprinti zesiNtu ende nentle enombala o-blue.

Isinxibo sebhinqa elitshatileyo liye linxibe mnyama lithwale entloko ukuze libonise imbeko. Kanti ke intombi engekatshati iye inxibe loo nto engathanda ukuyinxiba emngcwabeni.

Indlela ehloniphekileyo nelungileyo ukuba ibhinqa linxibe ngayo emcimbini obalulekileyo kukuba inxibe ngokundilisekileyo inxibe impahla engawuveziyo umzimba. Ukuveza iingalo namabele isenokuba yindlela engabonisi imbeko leyo.

Izinto ezinokwenziwa kukuba abantwana banokufundiswa ngeenkolo neenkcubeko zethu ukuze bangazilibali ezikolweni. Enye into kuye kwenziwe ii-events ezifana nee-cultural events cultural gatherings ukuze abantu bahlale bezibona okanye bebona ukuba basuka phi.

Mntanam, kubaluleke kakhulu ukusazi isiduko sakho kuba siye sikuncede ubazi abantu ozalana nabo naxa uzazisa kubo basiqonde isiduko sakho. Mhlawumbi ubungabazi, ngaloo ndlela uzawukwazi ukuthi ukhonekthe nabanye abantu.

Hayini! Kutheni nigezela omnye nje nina? Myekeni, kaloku uyakwazi ukusebenzisa isiduko sikamamakhe xa ethanda ngoba loo nto iyamnceda ukuba alazi icala lakulomamakhe. Kanti ke xa ethanda angasebenzisa nesiduko sikatata wakhe, myekeni xa ezenzela eso sigqibo.

Isizathu sokuqala yindlela olutsha elizenza ngayo izinto mhlawumbi ngohlobo lokuba bafuna ukubonakala bengabantu abazimeleyo bengafuni ukubamamela abantu abakhulu. Eyesibini kukuba basenokufuna ukuhoywa kakhulu ngabanye abalingana kunye nabo ngaloo ndlela bangazihoyi izinto ezithethwa ngabantu abadala kuba nje befuna ukufana nabanye abantwana abalingana nabo. Kanti enye into basenokubona nabanye abantu bengabahloneli abantu abadala baze nabo bagqibe ukwenza okufanayo.

Xa ndifuna ukwakha ubudlelwane nomnye umntu ndiqinisekise ukuba asizalani okanye siyazalana ndiye ndimxelele isiduko sam, ndichaze umamam ukuba naye ilali zakhe eziphi kunye nomakhulu wam ukuba iilali zakhe ziphi.

Xa ulutsha kudala lalubona umntu omdala oxhakazelayo ophethe iiplastikhi ezininzi into yokuqala lalufika libulise, libuze impilo, then libuze umntu omdala kuba uba alinako kumnceda na. Lize limncede libeke ezo zinto kwikhaya lomntu omdala, ibe xa lalisenza loo nto lalingalindelanga ukuba libhatalwe ngokwahlukileyo namhlanje.

Baye bathandazelwe ukuze kuhlanjwe into abayenzileyo baze bohlukaniswe bangadibani.

Ndingabafundisa ukubuza impilo, ndibafundise ukuthi molo unjani, ndiyaphila akho nto, enkosi, unjani wena. Kuba ngaloo ndlela bazokwazi ukuba baqale incoko kunye nabanye abantu, enobana ayizuhambela phambili kodwa abantu baye bavuye xa bebuliswa ngokolwimi abaluthe.